Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di godisa botlhokatiro. Di dira gore batho ba ba tlhokang tiro ba feleletse ba na le kgatelelo ya maikutlo, le gore ba seke ba fitlhelela melaetsa kgotsa kitso e ntsi ka ga diphatlhatiro tse di nnang teng.

Ke dirisa data ya Telkom-o e tlhwatlhwa tlase. Ke dirisa nako e nngwe le nngwe ebile e botoka mo di datheng tse dingwe. Ka gonne selekano sa yone ke se seng tsayang kgwedi. E ja diranta di le masome a mabedi.

Data e ke e rekileng mo kgweding e fitileng e ne e le ya five gig. Mme ke e dirisitse dibeke di le tharo fela. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele network le gore network ya a e dirisang e ditlhwatlhwa di kwa godimo, kgotsa tsa di kwa tlase le gore e tsaya sebaka se sekae, a ke data e boletsweng kgotsa e tswaletsweng.

Data ya unlimited ke yone e ka ntumedisang. Nka e dirisa kgwedi yotlhe bosigo le motshegare. Mme ke eletsa gore e tsene fa kgwedi e simolola. Kgwedi e nngwe le e nngwe fa e simolola data ya unlimited e be e tsena mo mogaleng wa me.

lebelo la five G le ka thusa badira loago le badiri ba ba dirang ka ga inthanete ko di internet cafe. Le ka re thusa gore ga re batla go dira dino mo megaleng ya rona re di dire ka pele. Ka gonne go na le batho ba ba ba ba dirang mo magaeng. Ba dirisa megala ya bone go fokotsa botlhokatiro. Fa re ka nna le lebelo la five G botlhokatiro bo ka ya kwa tlase. Ditiro di le dintsi di ka nna teng, di a tlhangwa . Mme batho ba le bantsi ba ka dira mo lefatsheng la rona.

Fa data ya ka e ka fela pele ga nako, ke reka data e nngwe. Mme ke dula ke tswaletse data ga ke sa dirise mogala wa ka wa letheka. Ke fokotsa go etela dintlha dingwe tsa mafaratlhatlha go somarela data ya ka.

Gantsi fa o reka data e le yone e le nngwe e ja madi a mantsi. Nka eletsa mokaulengwe go reka mowa. Mme morago a o fetolele gore e nne data. Fa o rekile mowa o dirisa MTN o tobetsa naledi, nngwe, nne, nngwe, hash, konopo ya go founa. Mme o tobetse nngwe go reka data go tswa mo moweng o tlabeng o tsentse.